Kwiiwebhusayithi zomculo mvanje kube negalelo elihle kakhulu, incede abaculi ukuba imiculo yabo ifikeleleke lula, ikwazi futhi nokuthi inwenwe ngokukhawuleza abantu abaninzi bayazi. Abanye bade bakwazi nokuzifakela ezifowunini kunye nakuzo zonke izinto abazisebenzisa ukumamela umculo.

Abantwana abanintsi zingabanceda kakhulu ii-smartphone ukuba bakwazi ukungena kwi-intanethi ukuze bakwazi ukufumana ulwazi oluthe vetshe malunga nezinto abazifundayo esikolweni. Nangona ukusetyenziswa kweintanethi kunemiphumela emibi nemihle, kodwa kuluncedo kakhulu.

Njengokuba zininzi iindaba zobuxoki kwi-intanethi, ukuze ndikwazi ukohlulela ndiqiniseke ukuba into endiyifunda kwi-intanethi ibubuxoki okanye iyinyani na, ndingaqala ngokujonga ukuba le nto endiyifundayo ibisuka phi. Ingaba lo mntu obeyibhale ngumntu ebekhona na xa isenzeka? Ukuze ndikwazi ukujonga ukuba iyinyani okanye ibubuxoki.

Urhulumente xa enokwenza iindawo zikawonkewonke ezilokishini apho uluntu lunokuzingenela kwiWi-Fi yasimahla, oko kunganceda kakhulu abantwana abancinane abasafunda ezikolweni ukuba bakwazi ukufumana lonke ulwazi abaludingayo olu kwi-intanethi. Ingakumbi abantwana abangathathi ntweni, abaphuma kumakhaya kungekho bantu abasebenzayo abangakwazi ukufikeleleka ekubhataleni iWi-Fi. Kwaye kunganceda nabantu abafuna umsebenzi ukuze bakwazi ukufaka izicelo zabo zomsebenzi xa bengenayo imali yokuzibhatalela iWi-Fi.

Ukuxhatshazwa kumaqonga ezonxibelelwano yinto exhaphake kakhulu kule mihla yanamhlanje. Ibali endisalikhumbulayo malunga nokuxhatshazwa kumaqonga ezonxibelelwano libali lomntwana owayemkhulu ngokomzimba. Abantu kumaqonga wezonxibelelwano babemthuka malunga nomzimba wakhe, bemxelela ukuba akekho mhle. Loo nto yaye yandiphatha kakubi kakhulu ngokuba zange azikhethele umzimba wakhe.

Ndawubona umphumo ombi weendaba zobuxoki. Umzekelo, ngelixa kwakukho iCOVID-nineteen abantu abanintsi babesasaza iindaba ezinintsi zobuxoki ezifana nokuba iCOVID-nineteen ayinyangeki, xa unayo uyakwazi ukuba usweleke ngesaquphe.

Njengengcali kwikampani enkulu ye-software ndingacebisa ukuba kwiifowuni ezintsha kungafakwa iincwadi zokufunda ukuze abafundi bakwazi ukufumana zonke iincwadi abazidingayo ukuqhubeleka phambili nezifundo zabo. Loo nto leyo ingenza ukuba ezi smartphone zibe nomtsalane kakhulu ebafundini kwaye zingaluncedo kakhulu ezimpilweni zabo, and zingabenzela ukuba ukufunda kuhambe lula.

Uchungechunge lomdlalo endiwuthandayo kumabonakude ngumdlalo obizwa ngokuba nguMkhokha. UMkhokha ndiwuthanda ngokuba ufundisa ukuba ukwenza izinto ebantwini ezimbi akulunganga kwaye xa ungumntu owenza izinto ebantwini ezimbi nawe ngenye imini iyafika imini apho uzovelwa zizinto ezimbi.

Ifowuni yam yokuqala ndiyayikhumbula kwakuyiNokia, ndandiyiphiwe ngutata wam. Ndaziva ndonwabile kakhulu ukufumana ifowuni yam yokuqala, ngokuba ndandiyibawela kakhulu and ngaphambili ndandingazange ndibe nayo ifowuni.

Kubaluleke kakhulu ukuba kubekho igruphu yokuncokola yosapho, ngokuba amaxesha amanintsi silusapho asihlali ndaweni enye. Ukubakho kwegruphu kuyanceda ukuba sikwazi ukuvana omnye xa evelelwe yingxaki, sikwazi futhi nokuvana ukuba omnye uyaphila na, nokuba kuqhubeka ntoni ebomini bomnye silusapho. Ngoba usapho luyathandana, luyahoyana.